Umasingcwabane uncedisa ngemali ethi incede ekubhataleni inkcitho emayelana neendleko zokungcwaba. Umasingcwabane ukhusela usapho ekuyeni koomatshonisa uyokuboleka imali yokubhatala iindleko zomngcwabo. Ukhusela uvimba wakho kunye nezinto ezilixabiso kuwe. Umasingcwabane uhlisa izinga loxinizelelo kusapho ukuze likwazi ukuzilela umntu walo osenyongweni, kwaye ukunika ukuphumla emoyeni nasengqondweni wazi ukuba zonke iindleko ziqoshelisiwe. Inceda usapho ukuze limkhaphe ngembeko nezithozela umntu walo. Umasingcwabane uzenza lula iintlelo zomngcwabo kuba zonke indleko ziqoshelisiwe, kwaye uthatha iiyure ezingamashumi amabini anesine ukuya kwiiyure ezingamashumi amane anesibhozo ukuphumeza ubango lwakho.

Imfundo ephakamileyo yasimahla ivala umtyhi phakathi kwezinhanha nabasweleyo ngokuqinisekisa ukuba wonke umntu uyaxhamla kwimfundo esezingeni eliphezulu. Izifundiswa zinegalelo ekukhuleni koqoqosho nasekuphuculeni ezobuxhakaxhaka. Ivelisa amathuba omsebenzi kwabo baphuma kumakhaya angathathi ntweni ukuphucula isimo sempilo ekuhlaleni. Imfundo sesona sixhobo sinamandla ekulweni nendlala njengokuba sivumela ubani afumane isakhono nolwazi angalusebenzisa ekufumaneni amathuba omsebenzi.

Ndishiyeka ndothukile kwaye ndingakholelwa ukuba i-airtime inyamalele. Ndiqala ukukhathazeka ngelahleko yemali nempoxo. Njengokuba ithuba lihamba izika ukuba ndilahlekelwe ndiye ndizive ndinomsindo ngakumthengisi onikezela ngenkonzo yokuthenga i-airtime.

Inkqubo yokuvula ibhanki ngobuqu yeyona ifikelelekayo kuba ebhankini unikwa uncedo ekuvuleni iakhawunti. Abasebenzi banganceda ngemibuzo okanye iinkxalabo ngaloo mzumzu onazo. Baqinisekisa ubuni neenkcukacha ezibalulekileyo ngela xesha. Iakhawunti yakho isebenza kwangoko kwaye uvumelekile ukuyisebenzisa nanini na.

Ukuba ibhanka ikunika imalimboleko ongayicelanga okanye ongayidingiyo nanga amanyathelo ongawathatha, ngokuzithoba yala isicelo sabo sokunika imalimboleko uchaza ukuba awunamdla okanye awuyidingi. Bacele bakurhoxise kudweliso lentengiso zebhanka ukuvala imeko enje ukuba iphinde yehle. Qhagamshelana necandelo lebhanka elijongene nezikhalazo okanye izincomo zababhanka kubo, cela incwadana yesiqinisekiso ebhalwe phantsi yibhanki igunyazisa ukwala kwakho isicelo sabo semalimboleko kwaye ubaqinisekise ukuba awungeze uyidinge imalimboleko.

ITax Free Savings akhawunti luluhlu lwebhanka yokonga evumela ukuba ubani afumane utyalomvuzo ngaphandle kokubhatala i-tax kwinzuzo yakhe. Ukutsala imali kumahala kwaye uyitsala nanini na. Ukutsalwa kwemali akuwachaphazeli amaqithiqithi karhulumente anje ngenkxaso yesibonelelo sabantu abadala nabaphila nokukhubazeka.

Tata, umasingcwabane uncedisa ngemali ethi incede ekubhataleni inkcitho emayelana neendleko zokungcwaba, kwaye ukhusela usapho ekuyeni koomatshonisa uyoboleka imali yokubhatala iindleko zomngcwabo. Ukhusela uvimba kunye nezinto zexabiso kuwe. Umasingcwabane uhlisa izinga loxinezelelo kusapho ukuze likwazi ukuzila ngendlela eyiyo. Ukunika ukuphumla emoyeni nasengqondweni wazi ukuba zonke indleko ziqoshelisiwe. Inceda usapho ukuze ikhaphe ngembeko nesizotha umntu walo osenyongweni. Umasingcwabane uzenza lula iindleko zomngcwabo kuba zonke iindleko seziqoshelisiwe kwaye uthatha iiyure ezingamashumi amabini anesine ukuya kumashumi amane anesibhozo ukuphumeza ubango lwakho.